Tlhwatlhwa e kwa godimo ya data, ka jaaka le nna ke le motlhokatiro ebile ke tsena sekolo sa mo mafaratlhatlheng ke sa ye kwa sekolong ke ithuta ke le fa gae ke a amega thata fa ke sa kgone go fitlhelela diphaposi dingwe tse di leng botlhokwa. Ebilane ke palelwa le ke go batla tiro, go nna thata fa ke tshwanetse go batla tiro ebile ke fetwa ke dipholo tse dintsi thata ka go tlhoka data ga me.

Ke dirisa data e bidiwang internet data, ke reka data e e ka dirang madi a kana ka diranta di le tharo le bobedi mme ke fitlhelela one gig-e e tsayang matsatsi a le mararo. E nthusa thata fa ke kgona go tsena mo mafaratlhatlheng a otlhe e sa nthibelele gore ke tsena kwa, kwale ga ke kgone go tsena. Ka jalo ke kgona go tsena kwa sekolong ke dire mmereko wa kwa sekolong ebile ke tsene gape le ko mafaratlhatlheng ke lebelele ditshwantsho tse di .

E kana ka makgolo a le mararo le bobedi ka gonne e ke e rekang e bereka matsatsi a le mararo mme morago ga matsatsi a le mararo ke tlameile ka reka engwe go ka e dirisa. Ka jalo ga ke a itumelela fa ke e reka, ke e reka ka gore ke yona e ke kgonang. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele gore e tlile go mo tsaya matsatsi a makae ebile e tlile go mo tsentsha kae le kae, o tlile go kgona go dira eng ka yona data eo, a selo se a batlang go se dira se tlile go dumelesega.

Fa nka kry-a thirty gig, twenty gig-e e nne ya motshegare mme ten-e e nne ya bosigo. Ebile e tsene ka mathomo a kgwedi e nngwe le e nngwe e leng ka di nngwe . Ke tlile go kgona go e dirisa kgwedi yotlhe ka ga jalo ke kgona go e fitlhelela ka lengwe la matsatsi fa ke na le madi a mantsi ke kgona go reka yona e be e tshwarelela go fitlha kgwedi e fela.

Tsala fa o fetsa go reka data ya gago lebelela pampiri eo o rekileng data mo go yona mme o bale molaetsa, ba go laela gore o tlile go tobetsa nomoro efe go ya ko efe wa feleletsa ka efe gore o kgone go tsenya data ya gago. Ka jalo wena o tlile go ya ko mogala wa letheka wa gago wa ya ko o founang teng wa ya go tsenya tsona dinomoro tseo fa o fetsa o sa lebala gore o tshume data ya gago, ka jalo o tla kgona go bua le balosika le ditsala tsa gago.